Ewe, ingasebenza kodwa inemingeni ethile ekufuneke ilungiswe ukuze iphumelele. Kungani ndisithi ingasebenza? Ukwenza izithuthi zifikelele kubo bonke. Ukuba , ukuba iitekisi zingalungiselelwa ukuze zikwamkele abantu abasebenzisa izitulo ezinamavili, amabhasikiti okuhamba okanye abaneengxaki zokuhamba, oku kungavula amathuba okuzimela nokuhamba ngokuzimeleyo kubantu abadala nabakhubazekileyo. Kuthathwa njengelungelo lomntu wonke ukufikelela ezithuthini, hayi njengenqwenela kuphela. Xa benikwa isithuthi esilungele iimfuno zabo baziva beyinxalenye yoluntu hayi beshiya ngaphandle okanye bexhomekeke kwabanye abantu. Ndicinga njalo.

Uloliwe unokuthutha iintlobo ngeentlobo zeempahla nemithwalo ngenxa yomthamo omkhulu, ukhuseleko kunye nokusebenza kakuhle kumgama omde. Umzekelo ngendizawukuzekelisa ngayo, iimpahla zorhwebo. Iimveliso ezipakishiweyo njengezitokhwe zeevenkile, ukutya okungatshiyo, izixhobo zombane, iifriji, oomatshini bokuhlamba, iikhompyutha, izixhobo zokwakha, ityuwa, isamente, iintsimbi okanye iibhrikhi. Izinto ezilukhuni okanye ezinzima, amatye, umgquba, isanti, amalahle, ioyile, iigesi yendalo, imigodi yemigodi, iimpahla zorhwebo ezinkulu, izixhobo zee-factory, izithuthi, amacandelo oomashishini ahanjiswa ngenxalenye.

Ukuhamba ngeenyawo ukuya emsebenzini endaweni yokusebenzisa imoto kuneenzuzo ezininzi, hayi kuphela ngokwasempilweni kodwa nakwicala lempilo yengqondo kunye nekhaya lemali. Kuphucula impilo yomzimba, kwakha amathambo namalungu omzimba, kuphucula ukujikeleza kwegazi nokunciphisa umngcipheko wesifo sentliziyo, kunceda ekwehliseni umzimba kunye nokulawula umzimba ongaphezulu, kunciphisa uxinzelelo nengxaki yengqondo. Ukuhamba ngeenyawo kunceda ingqondo ukuba ikhuphe ii-hormone zovuyo ezifana nee-endorphins, nto leyo ithi ithomalalise uxinzelelo. Kukuvumela ukuba ungcambaze uze uzive uphumle phakathi kokufika emsebenzini.

Ukulayisha abantu ngaphezu kwenani elisemthethweni kwitekisi yingxaki enkulu ethe yenzeke rhoqo eMzantsi Afrika. Lo mkhwa ubeka ubomi , ubeka ubomi babantu abakhweleyo esichengeni, wonakalisa izithuthi kwaye wophula umthetho wezothutho. Njengepolisa lendlela nantsi into ekufuneka uqwalasele kwaye uyenze ukuze uthintele lo mkhwa. Funeka uqinisekise ukuba uyayazi imithetho yendlela nezithuthi, qinisekisa ukuba ulwazi lwakho ngemfuneko zomthetho, yazi ukuba iiteksi zinelungelo lokuthwala abantu abaninzi kangakanani ngokwemvume yazo, ukubeka izitsixo zokuhlola iitekisi ezihamba ngendlela.